Ndingamcebisa ukuba athenge iPlayStation S okanye uXbox Series S kuba zinomgangatho ophezulu womdlalo. Zinemidlalo ezinomdla ezohlukaneyo kwaye zinokudityaniswa kwi-intanethi kuze adlale nabanye. Kuxhomekeka kwinto ayithandayo.

Ezemidlalo zidlala indima enkulu ekudibaniseni abantu abavela kwiintlantla, izizalwane neendawo ezahlukeneyo. Zikhuthaza umanyano, intlonipho nokusebenza kunye kuba wonke umntu uyakwazi ukuxhasa iqela elinye kungakhathaliseki imvelaphi yakhe.

Ndingamxelela ukuba ukudlala nomntu ongamaziyo kunobungozi kuba abanye abantu bangenza ngathi ngabantwana babe bengabantu abadala anobungozi. Bangamchaphazela engqondweni bamxelele izinto ezingalunganga okanye bamkhohlise bafumane imifanekiso yakhe. Ndingaqhubeka ndimcebisa ukuba axele xa kukho umntu omenza angakhululeki kwaye angaze aze akhuphe iinkcukacha zakhe zobuqu.

Ndithanda uYouTube kuba linika iividiyo ezohlukeneyo ngee-hobbies. Kulula ukuzisebenzisa kwaye ndingafunda okanye ndonwabe ngexesha lam. Zinemixholo eminintsi ezifanelekileyo kwiminyaka eyahlukeneyo.

Ndingakhetha ukususwa kumthetho we-soft signal kumabonakude buchwepheshe apho umpetha wokuqala echaza ukuba umdlali uthi mhlawumbi ibhola ibanjiwe okanye hayi. Lo mthetho udla ngokudala ukudideka ngakumbi xa ubungqina bungacacanga, ukususwa kwawo kuya kunceda ekwenzeni zigqibo ezicacileyo nezilungileyo kuphela ubungqina obubonakalayo.

Ezemidlalo esikolweni ziluncedo ekuloleni izimilo zabantwana ngoba zifundisa ukuzithoba, intlonipha ukusebenzisana nokuhambisana nokunyamezela. Zibanceda bafunde ukuphatha uloyiso nokoyiswa ngendlela elungileyo kwaye zikhulisa ukuzithemba kunye noxanduva.

nokunciphisa uxinzelelo lwengqondo kwamnika uvuyo, impilo entle kunye nenkxaso evela kubahlobo abatsha.

Abazali abaninzi abaxhasi iintombi zabo ukudlala ibhola ekhatywayo kuba besenoloyiko lweemeko zonzakala okanye becinga ukuba yinzulu yabafana abanye bangayaziyo into yokuba namantombazana angaphumelela kuyo kwaye aphuhlise ikamva.

Angazimisela ishedyuli anikwe ixesha elaneleyo kwizifundo azisebenzisa kwi-app yokulawula ixesha aze azibandakanye kwezinye izinto ezimnandi ngaphandle kwemidlalo yeevidiyo.

Zilungisa impilo yomzimba, ziluncedo engqondweni, zifundisa ubomi bokusebenzisa intlonipho ukunyamezela.

Amagqala anokudlala indima ebalulekileyo ngokwabelana ngamava ukukhokela abatsha nokukhuthaza iqela. Banokunceda ekwenzeni izigqibo ezihlakaniphileyo emdlalweni baze balungele imimandla yoxinezeleko olukhulu.

Ndingaqalisa ikhasi leshishini ndithengise iimveliso okanye iinkonzo.

Indebe yehlabathi yerabhi ngo-nineteen ninety-five. Indebe yehlabathi yekhrikethi ngo-two oh three. Indebe yehlabathi yebhola, FIFA World Cup twenty ten. Indebe yeAfrica Cup of Nation ngo-nineteen ninety-six.

UMzantsi Afrika ukhethelwe ukuthabatha itumato ezinkulu ngenxa yendawo zayo ezikumgangatho phezulu, amava okuququzela iminyhadala emikhulu kunye neenkxaso karhulumente. Ukusingatha kwezi tonamenti ikwanceda ekukhuliseni utyelelo lwabantu, uqoqosho kunye nokubonisa elizwe emhlabeni.

Mama, ndiyaxhalaba ngale meko kanyana ngenxa yokuba ukwehla kwezifundo zakhe kungaboniwa ukuba uchitha ixesha elininzi kwimidlalo yefowuni kunogxila kwezemfundo. Oku kungachaphazela ikamva lakhe eqhele ukukhathaleka ezikolweni kwaye kube nzima ukuphumelela okanye ukufikelela kwiinjongo zakhe zobomi. Ndicela nisebenzisane nam ukumphakamisa.